Musi hu na zwimima zwa mbingano kha mvelele ya hashu ya tshivenḓa, u wana kanzhi vha vhafumakadzi vha tshi vha vho fuka miṅwenda ya mivhala yo fhambananaho ngeno vha vhanna u tshi wana muthu o rungisa hemmbe yo ḓi nakisiwa nga mivhala ya miṅwenda i no tshimbidzana na hoyu wa mufumakadzi ane a kho malana nae kana ane a khou tshimbila nae. Wa ḓi wana na wa munna tshiṅwe tshifhinga o ḓi ambara na miṅwadzi kana o ḓi fara na ṱhonga i tsumbo ya uri vhukuma ndi nṋe vha musanda kha hounoni muṱa une nda khou fhaṱa.

Musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala ndo rambiwa kha zwimima zwo khetheaho ndi pfha ndi tshi ḓi ṱongisa vhukuma nga mivhala ya miṅwenda yo fhambananaho ine nda nga vha ndo ambara yone, vhukuma nga maanḓa maanḓa arali ndi tshi vha ndi tshi khou tshimbila na mufarisi wanga na ene o ambara vho miṅwenda ine mivhala ya yo ya vha i tshi khou tshimbidzana na ya hemmbe yanga ye nda ambara yone ine yavha yo rungiwa zwavhuḓi yo nakisiwa kana yo ṱamiwa nga mivhala ya miṅwenda yeneyi i no tshimbidzana na ya muṱani wanga. Zwia ntakadza nga maanḓa hezwo zwi a ḓifha u kona u khoḓa zwa sialala ḽau.

Ndi zwa vhukuma zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi vha zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno, ngauri kha vhuṱambo honoho ndi hone hune ra kona u vuseledza zwa sialala ḽashu, ndi hone hune na vhana vhashu na vhaḓuhulu vhashu vha kona u vhona hone zwa uri kha heḽi sialala ḽashu hune na vhone vhaṋe vhana na vhaḓuhulu vha kona u zwi guda vha aluwa nazwo zwa isa phanḓa u khwaṱhisa mvelele yashu na sialala ḽashu.

Labi ḽa miṅwenda ḽine ḽa takaleleswa ngeno vhuponi ha hashu ha ha tshivhase, ndi heḽi ḽine vhaṅwe vha ḽi vhidza zwa uri ndi tshivhidzelwa ndi houḽa muṅwenda une wo ḓala muvhala wa green kana muvhala mudala wa vha na mitalo ha ya mivhala yo fhambananaho, vhaṅwe vha tshi zwi amba vha ri hounoni muvhala une wavha uri ndi wone mudenya ndi wa green kha ṅwenda wa u no pfhi tshivhidzelwa hoyu green kana mudala muvhala uvha utshikho sumbedza vhutshilo na mutakalo.

Vhulungu vhu engedza muvhala na u sumbedza mutakalo kha hoyo muthu ane avha o vhu ambara musi o ambara zwiambaro zwa sialala.

Kha zwimima zwa mvelele vhane ra khou wana vha tshi kha ḓi vha vhone vhukuma vhano ambara zwiambaro zwa sialala ndi vha vhafumakadzi, ri khou wana vhukuma vha tshi bvelela vho ambara vhaṅwe vha vha vho ambara masheḓo kha vha vhafumakadzi kana kha vha vhasidzana ngeno ri tshi zwiḓivha zwa uri kale wa u tshi ḓi wana vhana vha tshi vha vho ambara tsindi honeha ha ano maḓuvha a ri tsha wana tsindi kha vha vhanna ri khou wanesa nga maanḓa vha vhafumakadzi vhe vhone vhane vha kha ḓivha vho fara mafhungo a sheḓo, arali zwi si hezwo u wana na vhe kha miṅwenda yavho hune vha vhanna wa ḓi wana vho ḓi ambarela hemmbe dza tshizwino dzo ḓi tou nakisiwa nga mivhala yo fhambananaho ya labi ḽa miṅwenda.

Zwiambaro zwanga zwa sialala zwine zwa ḓi tou vha dzi hembe dzo rungwaho dza nakisiwa nga malabi o fhambananaho a miṅwenda, zwi vha zwi tshi khou tou ntsumbedza vhuḓi kana lunako lwa vhutshilo kana lwa maitele a ri ṋe sa vhavenḓa ri tshi ḓi katela na vha dzinwe nyambo kana dziṅwe mvelele, mivhala heyi yo fhambananaho ine ya vha kha miṅwenda ṅwenda ndi wana i tshi kokodza yoṱhe mirafho na mvelele na maitele a tshaka dzo fhambananaho kha nṋe ndi wana zwi tshi ambesa hezwo nga maanḓa.

Muṱani wanga zwiambaro zwashu zwa mvelele arali ro vha ro zwiambara zwi tshi vhuya arali zwi tshi bvuliwa arali zwi tshi tea u kuvhiwa zwi ḓi to kuvhiwa nga nḓila yo fanelaho zwi sa ṱanganane na zwiṅwe, musi zwono kuvhiwa zwa ḓi tou petiwa zwavhuḓi zwa vhewa fhethu huthihi, i ngavha dzi dzi hembe dza nṋe wa munna na miṅwenda ya wa mufumakadzi na dzi hemmbe kana miṅwenda ya vhana vhaṱuku zwi tou petiwa zwoṱhe zwavhuḓi zwa dzula fhethu huthihi. Zwi ḓo ḓi tou bva nga ḽeḽo ḓuvha ḽine ha pfhi ṋamusi ro rambiwa kana hu na tshimima fhethu hukene hune ha khou ṱoḓiwa uri hu vhe ho ambariwa zwa mvelele zwa kona u bva ha nga khathihi zwa ambariwa nga khathihi.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi wa ndeme mushumo wa khotsi muṱani ndi u ita uri muṱani huvhe na vhududo, muṱani hu pfale huna tsireledzo, muṱani mufumakadzi na vhana vhapfe vhe na muthu ane musi vhe na thaidzo vha nga gidimela khaye a vha thusa kana a vha eletshedza uri vha nga i tandulula hani. Mushumo wa khotsi ndi u unḓa hu vhe na zwiḽiwa muṱani ndi zwone na vhafumakadzi vha ya unḓa, fhedzi khotsi sa ṱhoho ya muḓi ndi vhone vhaṋe vha fanela zwa uri vha thusedze kana vha ite vhundeme ha uri dzoṱhe ṱhoḓea dza muṱani dzi kone u vha hone.

Mme ndi vhone vhududo ha muṱani mme ndi vhone tshirothodzi arali hu uri nyimele i khou fhisa, mme ndi vhone vhaṋe vha tea uri vha dise houḽa muya wo fholaho, arali ṅwana kana khotsi vha henefho muṱani vha tshi khou vhuya vha nga vha vha khou bva mushumoni kana tshikoloni he nyimele ya vha i tshi khou konḓa vhukuma mme ndi hone hune vhoṱhe vha vhuya khaye mme a fhodza ḓisa fhaḽa hune ha khou vhavha. Mme ndi vhone vhane vha tonga tshiṋoni tshine musi khotsi vho vhuya na ndodo mme vha ita uri vha i ṱhukhukanye uḽa na uḽa ahone zwiṱukuṱuku zwe zwa vhuya na khotsi kana zwe zwa vhuya na vhone mme arali na vhone vhe vhaḽa vhane vha ita vha tshi bva u ya u zwima.

Ndo aluwa ndi tshi tenda kha uri mutsho u si wavhuḓi uno nga gomelelo kana mikumbela hune nnḓu dza vhathu dza kumbululwa dziṅwe dza wa, zwi a vhangiwa nga ha vhuṱudzi hune ha vha hu tshi khou itiwa nga vhathu hanefho vhuponi honoho.

Ndi ḓivha zwa uri musi muthu a tshi khou phasa u shumisa khavho na maḓi ano rothola u wa nwa haaḽa maḓi a si a mile a pfhela fhasi kana a to a to a vhudzulela fhasi a amba zwine a amba zwone, vhaṅwe vha ri vha tshi khou ita zwezwo vha vha vha tshi kho shumisa na fola vha tshi khou amba na vhenevho vha havho vhane vha tenda uri vhavha vhatshi khou vha pfha musi vhatshi khou ralo u phasa.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana kha vhaaluwa nga ha maitele a sialala a u ṱhonifha mivhili yavho ndi i ne ya thusedza nga maanḓa kha uri vha si ḓi wane vha tshi gonya miri vha tshi kha ḓivha vhaṱuku nga maanḓa siani ḽa vha vhasidzana, kana vha si ḓi wane vha tshi dzhenwa nga malwadze a vhudzekani vha tshi kha ḓivha vhaṱuku.

Zwine ra tea u ita sa lushaka u itela u vhulunga na u tsireledza luambo lwashu ndi uri hu ṱuṱuwedziwe u ṅwalwa ha dzi bugu hungavha hu vhurendi, hu ngavha dzi nganea kana nganeapfhufhi kha hu ṅwaliwe. Musi ho ṅwaliwa hu dovhe hafhu ṱuṱuwedziwe na u vhala ngauri vhunzhi hashu ri wana ri tshi vhala bugu dzedzo dzine dzavha hone ri dzo to randelwa henefho tshikoloni, a si kanzhi u tshi nga wana muthu a tshi kho to renga bugu a tshi kho to i rengela uri a to i vhala hayani ene muṋe. Kha u ṱuṱuwedziwa u ṅwala na u vhala luambo lwashu ndi hone lu tshi ḓo tsireledzea.

Luambo ndi lwa ndeme nga maanḓa kha u vhumba vhuḓiṱalusi na mvelele ngauri musi u tshi khou amba luambo muthu ane avha atshi kho thetshelesa u a kona u zwi pfha kana u a kona u ḓi vhudzisa zwa uri na uyo muthu u khou amba luambo lufhio, musi a tshi wana a sa tou vha na phindulo u a kona u vhudzisa hezwi utshi kho muṱalutshedza ndi hafho hune wavha u tshi khou mu sumbedza ha na mvelele zwa uri luambo lune wa khou lu amba ndi luambo lwa tshivenḓa nahone lu bva ngafhi u waḓi muṋe yavho na tsumbo dza zwiḽa na zwiḽa i ngavha mitambo, i ngavha mitshino, i ngavha vhutsila ha tshivenḓa u a kona u zwi ṱalukanya muthu onoyo zwa uri mathina holwu luambo lwa tshivenḓa lu bva ngafhi lwo livha ngafhi.

Mashonzha ha tou vha na zwinzhi zwinzhi zwine a ṱoḓa musi u tshi a bika ndi u soko a posa henefhaḽa bodoni yau kana tshiduduni kha vhaḽa vhane vha kha ḓivha na tshidudu vhane vha bika muliloni. Wo no ralo wa shela maḓi o eḓanela naho a sa tou vha manzhi uri maḓi haaḽani a kone uri musi a tshi vho thoma u fhisa kana u vhila nga u vhewa henefhaḽa muliloni haaḽa maḓi a kone ha u dzhena nga ngomu kha mashonzha haaḽani, a kona ha u ṋauwa haaḽa mashonzha a ḓo ri musi ono ralo u ṋauwa vhaḽa vhane vha funa u dzangela nga zwi piripiri nyana kana nga muṋo nyana vha ḓi ita nga u ralo. Hu ḓinga na ha vhaḽa vhane vha posa ku ṱamaṱisi he wa ḓi posa ku ṱamaṱisi uri muḓifho khuvhani uvhe wa nṱha.